Re apara diaparo tse di dirilweng ka matlalo a diphologolo le boboya, mmogo le mekgabiso e e dirilweng ka dibaga le dilo tse dingwe tsa tlholego. Diphetogo tse di ileng tsa nna teng ke go simolola go dirisa diaparo tse di dirilweng ka masela a se-Europe, go tlhopha mebala e e fitlhelwang mo lefatsheng.

Ee, ke kgona go akanya gore moaparo wa setso o ka aparwa kwa meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Go apara diaparo tsa setso kwa meletlong e e ntseng jalo ke tsela e e maatla ya go supa boitshepo le go rotloetsa setso. Le fa go le jalo, go botlhokwa go go tsenya mo mading ka tsela e e tshwanetseng le e e tlotlegang.

Ga go na moaparo wa setso o le mongwe o ke akanyang gore o montle go gaisa e mengwe ka gonne tsela ya go bona bontle e a farologana go ya ka motho. Le fa go le jalo, go na le moaparo wa setso wa Setswana o o dirisiwang ke basadi mo dinakong tsa segompieno, mme ke leteisi.

Ee, go ka tloga go ntse jalo gore setso ke sona se rotloetsang bana ba segompieno ba apare diaparo tse di khutshwane.

Dilo tse o di apereng, dibaga le dilwana tsa go kgabisa di na le seabe se segolo mo go bontsheng gore motho ke wa setso sefe le go totomisa dingwao, ditumelo le tsela ya gagwe ya go tshela.

Go ya ka setso sa batswana, fa mosadi a sena go nyalwa o apara moaparo o o rileng go bontsha gore jaanong ke mosadi wa monna.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

Kamano e e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi e bokima thata mme e bonagala ka ditsela di le dintsi. Ka bokhutshwane, diaparo tsa mosadi di kgona go bontsha maemo a gagwe mo setšhabeng, go tlhama boitshupo jwa ngwao le go dirisiwa go itshupa mo maemong a a kgethegileng a a fitlhelwang mo ditsong.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

Tsela e basadi ba aparang ka yone e tlhotlhelediwa ke dilo di le dintsi tse di farologaneng go simolola ka tsa setso, go ya go tsa ikonomi le dipolotiki.

Mabenkele a magolo a na le dikarolo tse di kgaogantsweng tsa diaparo tsa basadi, tsa banna ka mabaka a le mmalwa, go akaretsa tsa semaokolo, kgwebo le ditlwaelo tsa setso.

Go fitlha ga baesimane go ne ga fetola dilo ka mokgwa o di neng di diriwa ka teng, ebile basadi ba apara ka tsela eo batswa Europe ba neng ba apara ka teng.

Ba tsenya masela le dipaterone, ba dirisa matsela a sešwešwe ka ditsela tsa segompieno go dira diaparo.

Go na le dikai di le dintsi tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse di dirilweng sešwa gore di tshwanele babogedi ba segompieno. Gantsi badiri ba fashion-e ba tlhakanya letsela la setso, mekgabiso le ditsela tsa go sega le ditlhagisi tsa segompieno go dira diaparo tse di rokegileng, tse di kgatlhang mme di le tsa sebaka sa segompieno.

Diaparo tsa basadi ka go rialo ke sesupo se se nonofileng sa ditekanyetso tsa setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading mo bontleng le mo bothong jwa bone. Ka dinako tse dintsi, diaparo tseno di dira tiro e e boima ya go tsaya karolo e e raraaneng mo go tlhomamiseng le go ganetsa ditekanyetso tseno tsa setšhaba.